Masiandaitwa ndi a uri mutakalo wa muthu u wa tsa wa ya wa yelesa wa yela fhasi, tshiṅwe ndi uri zwi ita uri mushonga u sa shume.

Kanzhisa mililo mihulu i vhangiwa nga murahu ha musi dzi thambo dza mudagasi dzi songo dzudzanyeya zwavhuḓi dzi a ita uri hu vhe na mililo mihulu kana hune havha hu na muya fhasi ho oma hu wa takuwa mulilo mihulu na u soko laṱekana zwithu zwa mapfura wa soko posa zwikuni zwi re na mulilo zwi ya vhanga mulilo muhulu.

Khombo ine dzi ngavha hone zwi nga ita uri vhulwadze vhoṋaṋe na muvhili unga swika hune wa fhelelwa nga maanḓa.

Ee khombo dzi nga bvelela ngauri hunga swika hune muthu a ḓi wana ono vha ono vha muimana.

Ee vhunzhi ha vhathu vho kona u langa thumba dzwadze dza COVID-19, vhanwe vho wana mishonga na thuso ya mutakalo nga tshifhinga, fhedzi vhaṅwe vha sa wane thuso zwa vha tambudza ndi zwa ndeme uri muthu a wane thikhedzo ya mutakalo nga u ṱavhanya.

Ndi nga ḓi tsireledza nga u ambara mask na u ṱamba zwanḓa tshifhinga tshoṱhe, na u yo tshekhiwa nga dokotela uri a tho ngo kavhiwa nga u vho vhulwadze ha phirela naa.

Vhathu vha tshinnani a si vhathu vhane musi vha tshi pfa vha si khou vuwa vha si khou vuwa zwavhuḓi vha gidimela vhuongeloni, ndi vhathu vhane musi vha tshi vhona uri vhone vha khou vha kho vhaisala a vha yi vhuongeloni vha dzula na vhulwadze havho hayani, zwine zwi sia zwi tshi kho ita uri ri ri vha wane vha tshi kho vha khou.

Zwine ndi nga ita u ḓi tsireledza kha tshitzhili tsha HIV ndi u vha na muthu muthihi ane nda mu fhulufhela, u shumisa zwitsireledzi tshifhinga tshoṱhe na u dzhia mishonga ya u thivhela itsho tshitzhili tsha HIV.

Mu, muhasho wa zwa mutakalo wo vha u tshi ḓisa dzi mobaiḽi u itela u thusa. Zwa zwino nga ṅwaha wa twendi twendi faifi muhasho wa zwa mutakalo thi thu vhona u tshi khou ḓisa dzi mobaiḽi kona u thusa u lwa na vhulwadze ha HIV.

Ndi u ḓi tsireledza kha malwadze a ngaho tshitzhili tsha HIV, STI na u thivhela mbebo ine i ḓovha i songo ḓa i songo lavhelelwa.

Ee vhathu vha ne vha khou tshila na vhuholefhali vha ṋewa tshikhala tshi no fana na tsha muthu muṅwe na muṅwe fhedzi hu swika hune vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali ha vha vhone vho no rangisiwa phanḓa kha tshiṅwe na tshiṅwe sa tsumbo arali hu vhuengeloni hu vha vhone vhono thoma u wana dzilafho.

Hai a thi vhoni vha tholi vha kho zwikona u ṱhogomela muthu mutakalo wa vha tholi vha vha tholiwa ngauri vha tholi zwine vha sedzana nazwo ndi uri vha tholiwa vhashume vha swikise tshikhala tshine vha khou fanela u swikisa tshone zwi sina ndavha uri mutakalo wavho u nga nḓila ḓe.

Ndeme ndi ya uri zwi thusa uri muthu a fhole zwavhuḓi na uri mishonga i shuma zwavhuḓi nga maanḓa musi muthu a tshi khou ḽa zwiḽiwa zwi thusa uri muvhuli muvhili u dzulele u na mutakalo wavhuḓi tshifhinga tshoṱhe zwi dovha hafhu zwa thusa kha uri muvhili u fhole nga u ṱavhanya.

Ee. Sa mubebi ndi nga ṱuṱuwedza ṅwana wa musidzana uri a ḓi dzhenise kha zwa vhuteamuṱa arali ono aluwa zwi thusa uri a si vhe na mbeu i songo teaho na u kona u bvelela phanḓa na vhutshilo hawe kana mushumo zwi vhulunga na mutakalo wawe tshifhinga tshoṱhe.

Vhaaluwa vha nga shumisa anḽamu ya founu kana kha khaḽenda kana havha na muthu ane a nga vha thusa u vha humbudza musi tshifhinga tsha u dzhia mishonga tsho swika.

Hu vha na masiandaitwa a si a vhuḓi, hu a swika hune muthu ra wana muvhili wawe u tshi vho hula lwo kalulaho kana wa wana a tshi vho ya maḓuvhani lwo kalulaho malofha atshi vho bva a si tsha ima.

Khaedu dzine vhathu vha kho tshila na vhuholefhali dzine vha ṱangana nadzo ndi u shaya tshiṋamelo musi vha tshi nyago ya vhuongeloni u dzhia mishonga huṅwe ndi u sa kona u u amba kana u humbula zwavhuḓi, u sa humbula u yo u dzhia mishonga ndi dziṅwe dza dzi khaedu dzine vhathu vha khou tshilaho na vhuholefhali vha kho ṱangana nadzo kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha.

Vhaaluwa vha nga ḓi tsireledza kha vhulwadze ha swigiri nga u sa ḽa zwiḽiwa zwine zwavha na swigiri, u ḽa mitshelo tshifhinga tshoṱhe na u sa ḽa zwiḽiwa zwi re na mapfura vhaaluwa vhane a vhathu vha na vhulwadze ha swigiri vha nga vhulanga nga u ita nyonyoloso tshifhinga tshoṱhe, u ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi zwo teaho muvhili.

Ee. Ndi vhona thikhedzo ine muvhuso wa i ṋea kha vhathu vhane vha vha vho welwa nga khombo yo teya ngauri ndi soko pfhesesa uri ndi vhuḓifhinduleli ha muvhuso u thusa kha vhathu vhane vho ṱangana na tshinyalelo i ngaho miḓalo ngori vhavha vho sala vha si tshena na tshithu na tshithihi tshine vha nga shumisa sa tsumbo, vhaṅwe u wana u wana vha si tshena dzi ID dzavho, vhanwe vho luza dzi nnḓu so ndi vhuḓifhinduleli ha muvhuso u vha thusa ngo u vhafha dzi nnḓu na zwoṱhe zwine vha nyaga.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kha vhupo ho kwameaho nga miḓalo zwe zwa bvelela ndi zwauri hu ḓo swika he vhana vhaṱuku vhavhili vha vhatukana vha ḓo kumbiwa nga maḓi zwa sia shango ḽo ima nga milenzhe vhathu vha tshi khou lila vho vhaisala huṅwe vhanwe vho vha vho weliwa nga dzi nnḓu vha si tshena ho u dzula.

Ee. Zwine zwi nga ita u ita u khwinifhadza vhutshilo havho ndi musi muvhuso u tshi dzhenelela wa fhaṱa zwifhaṱo zwine vhathu vha re na vhuholefhali vhanga dzula khazwo hune vha ḓo wana hune ṱhogomelo na thuso ngauri vha tshi kho dzula kha vhupo ha mahayani vhanwe vha balelwa u, vha ya balelwa u uya u wana mishonga vhuengelo vhuongeloni vhaṅwe ndi vhane vha swika hune vha balelwa uya u ḓi itela. Sa tsumbo, uya mashophoni u ḓi rengela zwiḽiwa zwino muvhuso wa nga dzhenelela wa fhaṱa mashopho fhethu ho fhambananaho kha vhupo ha mahayani wa fhaṱa na vhuongelo na dzi kiḽiniki zwi nga thusa kha dzi khaedu hedzi dzine vhathu vha kho tshila na vhuholefhali vha khou ṱangana nadzo.

Zwine muvhuso u nga ita u thusa avho vhathu unga vha fhaṱela zwifhaṱo zwine vha ḓo ya vha guda u kona u ḓi itela vhone vhaṋe u itela uri vha sa lindele muṅwe muthu uri a ḓe a vha thuse sa vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali ha u sa vhona muvhuso u nga vha gudisa u kona u tshila na u kona u ḓivha uri vha nga ḓi itisa hani musi vha tshi kho tshimbila u fana na u ḓi itela zwiḽiwa vha ḓivha uri vha nga zwi fil vha zwi pfisa hani uri izwi ndi zwiḽiwa nahone vha nga zwi dzhia gai musi vhe nduni yavho.

Ndi mu ṋetshedza thikho yoṱhe ine a i nyaga sa tsumbo musi ri tshikoloni a tshi kho nyaga u yo u ḓi thusa nḓuni ṱhukhu ndi ya mu phusha nga wiḽitshee nda mu fhelekedza, nda mu kela maḓi musi a tshi ṱoḓa maḓi, nda dovha nda musumbedzisa uri a songo ḓi pfa unga ene ha fani na vhaṅwe ndi muṱuṱuwedza tshifhinga tshoṱhe u no u mu vhudza uri ene u fana na muthu muṅwe na muṅwe.

Masiandaitwa a u soko ḓi wana u tshi khou shandukisa madokotela a u ṱola mutakalo wawu ndi a uri hu na madokotela a si a vhukuma ane a shuma u fhura vhathu zwine arali muthu a tshi so sokou shandukisa madokotela tshifhinga tshoṱhe u ḓo swika hune a wana dokotela a si wa vhukuma a mufha mishonga i songo teyaho zwa sia zwi tshi khou tshinya mutakalo wawe a ḓiwana o no vha na malwadze a songo teyaho so ndi zwa ndeme uri muthu avhe na dokotela ḽithihi ḽine u na vhuṱanzi na uri vho zwi gudela.

Tshaka dzine nda dzi ḓivha dza vhuteamiṱa ndi nṋa ri na khondomu, philisi, dzhegiseni na lup.

Zwiḽiwa zwine muthu ane a vha na vhulwadze ha swigiri zwine a fanela u zwi ḽa tshifhinga tshoṱhe na uri zwi thusa kha uri swigiri yawe i dzule i fhasi ndi u ḽa zwiḽiwa zwi re na faiba u fanaho na spinatshi, brokhoḽi na kherotsi, u ḽa apula kana piere ine ya zwine zwavha na muvhala wa mudala, u ḽa ṋawa na u ḽa outsu.

Sa mubebi ndi nga zwi pfesesa uri hafha shangoni muthu muṅwe na muṅwe u wa ita vhukhakhi zwine ndi nga ita u mu thusa ndi u mu dzhenisela ṅwana wawe tshikolo uri a kone u isa phanḓa na ye tshikolo a vhuye a swika kha murole wa vhu fumi uri a kone u ya ngei magudedzeni mahulwane a kone u gudela zwine ene muṋe a takalela ndi nga lingedza nga nḓila dzoṱhe u muṱhogomela na u mu thusa nga nḓila dzoṱhe dzine nda nga kona nga nga dzo.

Ee hayi, ndi ngoho uri u sa vha na dzangalelo ḽa zwiḽiwa ndi dziṅwe dza tsumbadwadze dza vhulwadze ha TB ngauri TB i ita uri muthu a sa vhe na dzangalelo ḽa zwiḽiwa zwine zwi sia zwi kho ita uri muvhili u sa u sa vhe na maanḓa ngauri muthu u vha a sikho ḽa zwiḽiwa, ndi zwa ndeme uri muthu musi a tshi vhona a si khou vha na dzangalelo ḽa zwi ḽa zwiḽiwa a ya u ṱolwa nga madokotela uri a kone u ḓivha uri hu kho itea ni kha muvhili wawe.

Ee ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri hu na vhaaluwa vhane a vha tshena nungo dza u vuwa vha ya vhuongeloni, ndi zwa ndeme nga maanḓa ngori hu na vhaholefhali mahayani lune a vha koni u yo u wana thuso vhuongeloni, ndi zwa ndeme nga mannḓesesa uri tshumelo ya mutakalo i ṱoḓa vhathuni u fhirisa uri vhathu vhane vha sa kone vha i tevhelela hune ya vha hone.

Ehe zwo teya uri muvhuso u rwele ṱari u tambudza vhathu ya nga ha mbeu ndi khakhathi khulwane ine ya kwama ndeme ya muthu, vhutshilo hawe na mutakalo wawe wa mbilu. Muvhuso u fanela u ṱanganedza dzilafho dzo khetheaho zwibadela uri vhanwe vha wane vho tsireledzeya, vha wane thikhedzo na u ṋewa ndavha ya pfhanelo.

Manwe a mavharivhari ane ndo no a pfha malugana na u fhirela ha HIV ndi ya uri vhaṅwe vhathu vha ḓivha uri HIV i nga pfhukela nga kha mare a muthu, vhaṅwe vha amba uri u ṅwa maḓi kana u ḽa zwiḽiwa na muthu a kho o kavhiwa ho kana a khou lwalaho HIV i ya pfhukela, vhaṅwe vha amba uri iya fhirela nga muya kana u hoṱola.

Maitele a khumbelo ya magavhelo a vhuholefhali a nga shuma zwavhuḓi arali a ḓivhea zwavhuḓi uri muthu u na vhuholefhali zwi tshi khou bva kha dokotela, u dzhia mafhungo a u fanela sa ID, fomo dza u shumiswa nga vhathu vha re na vhuholefhali, u fhaṱa khumbelo yo fhelelaho, u sa hangwa zwithu zwa ndeme, u isa fhethu ho teaho sa sa fhethu hu fanaho na SASSA, kana ofisini dza vhathu vhane vha vha na vhu holefhali.

Ri nga thoma nyambedzano dzine dzi nga thusa vhanna u khetha na u dzula vha na mutakalo nga nḓila dzi tevhelaho, u bula nga ha ndeme ya mutakalo wa vhanna fhethu hu no nga kerekeni. U ṱuṱuwedza vhana uri vha bvise zwine vha vha zwine vha kho zwipfa kana zwine vha vha nazwo, u shumisa tsumbo dza vhana vha re na mutakalo wa vhuḓi, u shumisa nyanḓadza mafhungo.

Zwi thivheli zwine vha thogomeli vha mahayani vhasidzana nazwo zwi katela u shaya zwishumiswa zwa u fhodza kana u thusa, u shona nga ha vhuholefhali, zwiṅwe ndi u swika kha dzilafho kana mushumo zwi a konḓa.

Telemedicine kana kiḽiniki dzi tshimbila dzi tshi thusa vhathu vha re na vhuholefhali nga u swikela tsini navho, u wana dzilafho nga tshifhinga, na uri vhathu vha re na vhu holefhali vha sa to tovhelela mishonga na dzilafho vha tshi kho shumisa tshelede yavho. Zwine muthu anga amba uri zwi fhungudza mutengo.

Nṋe ndi tama u vhona nyambedzano dza mutakalo wa vhanna dzi tshi ita zwavhuḓi, u edziwa ha mutakalo ha mahala, vhanna vha tshi ṱuṱuwedzea u amba uri ri kho u tambula.

Ee, nṋe ndono vhuya nda ṱangana nazwo, kanzhi ambuḽentse a dzi lengi arali bada dzo fhaṱiwa zwavhuḓi. Zwino arali dzi bada dzi songo fhaṱiwa zwavhuḓi dzi khou swika hune dza vha na milindi vhukati, zwi ita uri ambuḽentse dzi lenge u swika na uri lwendo lwa hone lu vhe lu kondaho.

Zwi fhinga zwi lapfhu zwa u lindela kha dzi kiḽiniki zwo ḓowelea ngauri vhathu vhanzhi vha ya kiḽiniki nthihi u wana uri kiliniki nthihi i kho shumisiwa nga vhathu vhanzhi vhanzhi, tsha vhuvhili ndi tsha uri vhashumi vha mutakalo a si vhanzhi ngauri shango ḽa Afrika Tshipembe a ḽi na tshelede ḽa u thola madokotela manzhi na manese. Dziṅwe tshumelo dzi nga si vhe hone tshifhinga tshoṱhe.

Zwikolo zwi nga gudisa vhana u ṋanga zwiḽiwa zwa khwine hayani, nga u vha funza nga ha ndeme ya u ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi tshifhinga tshoṱhe, u vha fha mabambiri o ṅwaliwaho zwiḽiwa zwine vha fanela u zwi ḽa na musi vha hayani.

COVID-19 yo thivha u tshimbila vhudzulo ho fhambananaho, yo kwama vhukando vha dzitshaka na mbambadzo u muna na shango, zwitshi katela zwiḽiwa, zwiambaro na zwithu zwiṅwe zwine muthu ṱhaṅwe a vha o renga zwa swika mara zwi sa swike khaye nga tshi fhinga, nga mulandu wa uri zwo vha zwi tshi thoma zwa dzhia tshifhinga zwi tshi khou sedziwa uri a zwi na ovhu vhulwadze ha COVID-19 na.

Ndi nga dzudzanya mushumo wo ṱalutshedza vhanna nga ha ndeme ya u ita zwi ṱambo na u vhonala kha madokotela. Izwi zwinga thusa uri vhanna vha dzule vha na mutakalo wavhuḓi, nahone vha vhone vhu ndeme ha u tsireledza mutakalo wavho.

Ee, zwi nga itea uri ambuḽentse i si kone u swikelela hayani nga tshifhinga nga nḓila ya u ṱavhanya arali GPS i sa kho shuma zwavhuḓi, zwenezwi zwi nga ita uri muthu a sa wane thuso nga tshifhinga, ndi zwa ndeme uri musi muthu a tshi kho founela ambuḽentse a i nee mafhungo nga vhuḓalo hune a dzula hone, na fhethu hune ha vha tsini na hune ene a dzula hone uri vha kone u swika na musi vha si kho shumisa GPS.

U shaya zwiimiswa zwa mutakalo zwa tsini zwi ita uri vhathu vha re na vhuholefhali vha kundelwa u wana thuso ya zwa mutakalo, vha nga swika hune vha kundelwa uri vhulwadze hune vha vha naho vhu kono vhu kono u lafhea kana hu swike hune vhu khou hulela.

Ee hu na phambano, vhupo ha mahayani a zwo ngo leluwa uri vhathu vha wane thuso ya shishi ngau ṱavhanya, zwi a swika hune zwa dzhia tshifhinga, ngeno kha vhupo ha dzi ḓoroboni u wana tshumelo ya shishi zwi tshi leluwa, vhathu vha a wana thuso ngo ṱavhanya vha songo thoma vha lindela.

U sa vha hone ha madzina a zwi ṱaraṱa na nomboro dza nnḓu, zwi ita uri ambuḽentse i lemelwe u wana nnḓu kana fhethu hure na mulwadze, zwi dovha hafhu zwa tambisa tshifhinga, zwi nga ita uri vhutshilo ha mulwadze ane a kho tevhelela nga ambuḽentse kana vha tevhelelei vhane vha vha ngomu ha ambuḽentse vhutshilo havho hu vhe khomboni ngauri hunga swika hune vha fara zwiṱaraṱa zwi si zwone zwine ha vha uri hu na mavemu.

Ee, ndo vha ndi tshi konḓela u livhisa ṱhogomelo ngauri, ndo vha ndi tshi pfa ndo neta, ndo shona mbilu na u shaya nungo nga nṱhani ha u sala zwiḽiwa zwo teaho.

Vhuponi ha hashu zwikhala zwi ngaho dzi kiliniki dzi ḽaiburari na zwikolo, a zwongo fhaṱiwa nga nḓila ine vhathu vha re na vhuholefhali vha nga zwi swikelela uri vha ye vha wane tshumelo dzi no waniwa hanefho. Sa tsumbo, vhuponi hashu a hu na zwikolo zwine vhathu vha re na vhuholefhali kana vhana vha re na vhuholefhali vha nga dzhena zwone, zwi ḓi nga dzi ḽaiburari na dzi kiḽiniki.

Tshaka dze nda dzi vhona ndi dzi tevhelaho. Ro vhona hu tshi kho anḓadziwa mafhungo kha dzi bodo, ri tshi wana dzi sms kha phone, ri tshi kone u wana mafhungo nga kha Whatsapp, ra dovha hafhu ra kona u vhona mafhungo kha tv, ra wana mafhungo kha zwileludzi zwa vhu davhidzani zwingaho Facebook na Instagram.

Mavhonele a tshi tshavha nga ha vhana na mutakalo wa vhanna o thoma u shanduka, vhathu vha khou ṱanganedza uri, na vhana vha tambula. Zwine zwa fanela u itwa ndi u fhaṱa zwikalo zwa u amba nga ha maḓipfele, u ṱuṱuwedza vhana u humbela thuso, na u gudisa tshitshavha uri mutakalo na muhumbulo wa vhanna ndi wa ndeme.

Hai vhathu vha re na vhu holefhali a vha na zwikhala zwinga na u fana na vhaṅwe, zwavho zwi a konḓa nga nḓila dzoṱhe, u wana tshelede, u swikela zwi shumiswa, na u ṱanganedzwa tshi tshavhani. Zwine zwi nga itwa yi, ndi u vha ṋea thikhedzo na u vha ṋea masheleni a u thoma mabindu uri vha kone u ḓi imisa nga vhoṱhe.

Musi muvhuso u tshi vhea mutsiko kha zwibadela uri vhalwadze vhone vha vhone nga tshifhinga tsho tsho vhewaho zwi ita uri vhashumi vhane vha vha madokotela, manese vha kono u dzudzanya tshifhinga zwi dovha hafhu zwa thusa kha uri hu vhe na ṱhogomelo ya khwiṋe kha vhalwadze.

Ee kha vhupo hune nṋe nda dzula khaho ndi vhona zwo leluwa uri vhalwadze kana vhathu vhane vha kho tshila na vhulwadze ha HIV vha ye vha dzhie dzilafho dzavho dzine dza vha ARV, zwo leluwa ngauri musi vha tshiya kiḽiniki vha ya vhudziwa uri vha vhuye lini vha ḓe vha dzhie mishonga yavho. Arali muthu o swika hune a sa ye kana o ḓi fareledzea kana o hangwa uyo dzhia vha ya mu foinela vha mu vhudzisa uri no ḓa na dzhia naa. Arali a songo ḓa a dzhia o fareledzea kana o hangwa u ḓo ḓi vha ṱalutshedzisa uri hai ndo hangwa vha mu vhudza uri a ḓe a dzhie lini ngauri vhavha vha khou sedzanesa nga mannḓa na kha dzi bugu dzawe dzine vha dzi shumisa hanengei kiḽiniki.

Arali kiḽiniki ya nga fhelelwa nga mishonga yeneyi i nonga dzi painkillers kana dzi cold syrup ahuna zwine manese kana madokotela vha nga ita zwone. Nṋe ndo no vhuya nda ya haningei nda vha ndo ndo wana uri mushonga une nda khou fanelo uri ndi ufhiwe wa vha u siho, vha to nṱalutshedzisa uri ndi ye kha khemisi ine yavha tsini hanefho ndi renge hone mushonga ngauri arali mishonga i siho kiḽiniki manese a huna zwine vha nga ita zwone. Vhuḓifhinduleli vhu vha vhu kha muvhuso u no fanela u ḓisa mishonga kha dzi kiḽiniki na zwibadela.

Arali kiḽiniki ya shango ḽiṱuku ya vala thaidzo khulwane ine yavha hone i dovha ya uri vhathu vhane vha kho vhaisala vha ḓo balelwa u wana dzilafho, vhaṅwe a vha nga koni u wana mishonga yavho ngauri huna vhathu vhane vha khou tshila vha na vhulwadze ha chronic zwine vha fanelo u ya kiḽiniki u dzhia mishonga ṅwedzi muṅwe na muṅwe. Zwi amba uri vhathu avho vha ḓo lovha ngo u sa wana mishonga.

Arali kiḽiniki ya vhupo ha mahayani ha fhelelwa nga mishonga hu do itea zwithu zwinzhi zwi si zwavhuḓi kha vhadzulapo. Vhunzhi ha vhathu ri ḓo swika hune ra ḓo wana vha tshi kho ri sia shangoni ngo u sa wana mishonga, vhaṅwe ndi vhane vha ḓo balelwa u wana thuso malugana na mutakalo wavho ḓuvha na ḓuvha sa tsumbo arali ṅwana a soko vuwa hu tshi kho pfhi u na mukhushwane ha nga wani mishonga zwine zwa ḓo sia zwi kho ita uri malwadze ane avha akho fanela uri a thivhelwe nga mishonga a a phaḓalale u ṱavhanya.

Tsho u thoma ndi nga takalela uri tshumelo ya mutakalo i ḓe kha vhupo ha mahayani nga zwine vha zwi vhidza uri thendeleki i tshi tshekana na vhathu vhoṱhe vhane vha khou lwala, tsha vhuvhili ndi nga tama uri huvhe na vhathu vhane vha ḓo tshimbila vha tshi ṱola vhaaluwa vhane vha vha na malwadze mahulwane uri vha khou dzhia mishonga naa.

Tsha u thoma tshine mbekanyamushumo ntswa ya nga thomo u ita tshone ndi u tshimbila na zwikolo na mahayani a musalauno u sedza uri a huna vhathu vhane vha kho vhaisala naa, vhane vha nga nyaga thuso nahone thuso ine vha kho i ṱoḓa ndi ifhio. Kha vhaswa ndi ndi ndi u ita uri vha ḓivhe uri hu na malwadze ane a hone shangoni ngauri kanzhi ra sedzesa vhunzhi ha vhaswa a vha dzhieli nṱha malwadze ane a ambiwa uri ahone, musi zwi tshi ambiwa vha soko pfha unga a zwi ho zwi kho soko ambiwa ndi ndi zwithu zwo seisa a zwi ho.

Ngeletshedzo ine nda nga vha ṋea yone ndi ya uri sa vhathu vhaswa kha vha ṱutshele kule na u shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi ngauri zwi vha vhaisa nga ngomu muvhilini nga mannḓesesa mafhafhu tshiṅwe ndi nga dovha nda vha ṱalutshedzisa uri vha ṱutshele kule na zwithu zwine zwi nga vha ḓisela malwadze a ngaho dzi HIV, dzi STD. Vha ḓi tsireledze tshifhinga tshoṱhe musi vha tshi ita zwavhudzekani ngauri hu na malwadze ane a hone.

Zwine zwa ita u uri zwi mu konḓela uri a wane ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe ndi ngauri tshiṅwe tshifhinga u ya wana mishonga ngei kiḽiniki kana vhuongeloni ho fhela zwine zwa ita uri musi mishonga iyo ine mulwadze akho i nyaga yo fhela kiḽiniki zwi sala zwi kho vhea vhutshilo hawe kha khombo zwa ita uri a sa wane ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe.

Ndi nga katela uri muvhuso u engedze tshi nomboro ya madokotela na manese vhuongeloni uri vha ḓo kona u thusa hafhu nga u ṱavhanya sa tsumbo, kharali hu swika vhathu vha thene vho huvhalaho sa tsumbo, vho wana khombo zwi amba zwori kharali hu na madokotela mavhili kana hu na manese mavhili vha vhaṱu vha vha vha vhaṱuku muvhuso u fanela u engedza nomboro ya madokotela uri vha kono u thusana na vhathu vha wane ṱhogomelo ngou ṱavhanya hu sathu vha na dziṅwe tshanduko kha muvhili yavho.

Arali tshitshavha tshi tshi kho nyago u thusa u khwinisa tshumelo ya mutakalo vha fanela u thoma vha ya tshikoloni vha zwi gudela ngauri a huna zwithu zwine muthu anga zwi ita a songo zwi gudela nahone a sina tshenzhemo. Tshenzhemo ndi ya ndeme ngauri zwi thusa uri muthu a sa ite vhukhakhi musi a tshi khou thusa vhathu sa tsumbo, arali ha soko pfhi muthu muṅwe na muṅwe kha tshitshavha kha dzhenelele a yo thusa u khwiṋisa tshumelo ya mutakalo ndi hafha hune ri ḓo wana vhalwadze vha tshi kho fhiwa mishonga i songo teaho ine i ḓo swika hune ya vha vhaisa kana ya vhafha dziṅwe thaidzo mivhilini yavho.

Zwine ndi nga zwi vhea phanḓa u ita puḽane ya emergency kha tshitshavha ndi u ita uri number founu dza emergency service dzi wanale nga u ṱavhanya muthu a songo ri o ṱangana na thaidzo kana o huvhala ari a tshi foinela a wana uri a i kho fariwa kana fhethu hune ene a vha hone a hu kho wanala. Ndi nga ita app ine vhathu vhoṱhe vhane vha vha na thaidzo vhane vha kho nyaga emergency service vha nga senda wone mulaedza vha wana thuso ra kona u dovha hafhu ra ra vha swikelela hune vha vha hone ngo to u shumisa number founu dzavho kana madzina.

Ee ndi nga livhuwa madokotela oṱhe ane a kho shuma kha vhupo hune nṋe nda dzula hone vhane nda vhona uri na ngoho vha kho ḓisa thuso tshitshavhani, ndi sa hangwi manese ane a shuma vhusiku na masiari asa neti u thusa uri mutakalo wa vhathu vha tshitshavhani u vhe wo teaho.

Nṋe ndi nga ri muhasho wa zwa mutakalo minister kha vha ite uri vha wane nḓila ine vha nga i shumisa u diveḽopa app ine ya ḓo shumiswa nga vhathu vhoṱhe vhane vha kho nyaga u vhigaho tshumelo ya shishi ngauri tshiṅwe tshifhinga musi vhathu vha tshi foinela vha a wana uri muṅwe u kha khoḽo khoḽo ine a yi kho a yi kho tenda u dzhena zwa ita uri muthu a balelwe u wana thuso. Tshiṅwe tshifhinga vhathu vha kha tshitshavha a vha na tshelede ya u renga airtime uri vha kono u founela ngori tshiṅwe tshifhinga u ya wana uri a si free u founela afho kha emergency service. Zwino u diveḽopa app zwi ngavha zwa khwiṋe.

Ndi nga mu ṋea ngeletshedzo ya uri kha shume o ḓi funga nga mannḓa a tevhedzela maga oṱhe ane a fanela u a tevhedzela musi a tshi kho shuma na vhalwadze. A songo ita zwithu hu songo pfhi a ite a ite zwine a khou fanelo u zwi ita arali ane a tshi kho fanelo u shuma ḓuvha ḽithihi kha vhege kha ite ngauralo.